Molweni sisi. Ndiqaphele into yobana kwitikiti lam nindifake kubantu abaya eThekwini mna ndibe ndisingise eRhawutini, ndidanile ke yile mpazamo kodwa ke bendinocela uba ilungiseke ngoba ingxamisekile nale ndiyiyelayo eRhawutini and andinokwazi ukuthi ndilinde olunye usuku. Ndileqa umsebenzi.

Sakhe sandifumana eso sehlo eso ndisuka eCape Town emsebenzini. Sasingayazi uba kuza kuqala le mfazwe, sathi ke xa siphuma emsebenzini uba sisingese uyowukhwela iitekisi ezo safumaniseka ukuba kukho udushe oluqhubekayo. Kwakume wena bhasi kume wena treyini kwanyanzeleka ukuba sibuye ngeenyawo chuu ngowhola wendlela u-N two uyongena eKhayelitsha usuka eKapa.

Wonke wonke ubani ozawuthi aqhube iiteksi kuzawunyanzeleka kwenziwe uphando nzulu ngaye uba zange akhe abandakanyeke na kubugebengu, okanye zange akhe abandakanyeke na engozini ibe idalwe nguye ingozi leyo. Kuphandwe ubuyena bomqhubi weteksi lowo, kujongwe isimilo sakhe kwenziwe into ekuthiwa yi-interview phambi koba umntu aqashwe angene eteksini aqhubele abakhweli.

Uba ndingxamele ufika ekhayeni kunganyanzeleka ndihlale ndilinde okanye uba iyinto engxamisekileyo le ndiyiyelayo ekhayeni umzekelo uba ndiya ephondweni laseMpuma Koloni ndingakhe ndigoduke ndibuyele ekhayeni ndizame ukucela ufumana imali yam le ndithenge ngayo itikiti elo.

Eyona nto ndingayithandiyo ngalo msebenzi luqhawulo mbane ufumaniseke uba bendinexesha endilimiselweyo uba mandifike kwiphondo elithile kusuke kuqhawuke umbane ume uloliwe esizikithini okanye empengempengeni okanye kwanti. Kufumaniseke uba kukude iivenkile zokuthenga, kukude iindawo zokufumana amanzi acocekileyo, ufumaniseke uba ndihleli kuloliwe lowo andinanto yakuchitha xesha ngoba kaloku umbane awukho.

Ayinosebenza. Abaqhubi beetekisi bohlulwa ngabahlali abaphangelayo, abanokwazi okuqubisana nabantwana, aba bantu abanalusini abanantliziyo. Ngako ke ayingobantu unobathemba abo phakathi kwabantwana okanye phakathi kweentsana zethu. Bayingozi kakhulu emphakathini asikwazi uba masinikele abantwana ezandleni zabo, kuba sithi bazawuba aphantsi kokhuseleko kanje ngalaa ndlela bakhuseleke ngayo kwezi private transporters bazivalayo uba zingakhwelisi abantwana.

Ewe, ikhona kodwa not ngokupheleleyo. Ndicinga ke ungunobangela mna ngaba 'fana khuthiwa ngoku bakhona banyanzelisa uba makukhutshwe iimali ukukhusela izinqwelo ezo zamaziko ezempilo okanye zamaziko karhulumente. Loo nto yenza ke ngoku umcelimngeni iinto zikarhulumente zithathe ixesha ukufika eluntwini. Koko ke ke abantu babhenela kwezinye iindlela, kucelwe utata onemoto apha ekuhlaleni abalekisele umntu lowo ogulayo kodwa nayo loo nto leyo ayikho mahala iyabhatalisa ngexabiso eliphezulu kuyaxhomekeka nexesha umntu omvuso ngalo lowo wesithuthi.

Inkampani ekhalazayo xa kukho udushe mayiqashele abasebenzi bayo kude kufutshane nomsebenzi lowo, abasebenzi akufunekanga bazifake phantsi koxinzelelo okanye bazifake emngciphekweni kuba besithi baleqa isonka sabo. Ewe, umsebenzi uzawuma kodwa nobomi babantu bubalulekile, ngako ke umqeshi makayenze into yakhe into okokuba kuthi xa kukho udushe olo ayazi intoba uzawuqasha indawo apho kuzawuhlala khona abasebenzi ukuze nemveliso eyenziwa yikhampani iza kuqhubekeleka phambili.

Zikhona ke mntakwethu iimpahla ekufanele uba uzinxibe xa ungumqhubi wesithuthuthu xa ungumqhubi wesithuthuthu awunxibi nje nanjani na kuba bubungozi obo. Funeka ke ube neento ozinxibayo iimpahla zakho zibe ngathi zinako ukuqina unxibe nee-helmet ukuze uza kukhuseleka kwenzela nantoni na ezawuthi yehle apha endleleni wena ube ukhuselekile. Siyingozi sona kumntu othe akasihoya okanye akahoya ukuze uhlobo esisebenza ngaso isithuthuthu eso, ngako ke funeka uyolele imigaqo ulandele imigaqosiseko yalapha eMzantsi Afrika yabaqhubi bezithuthi.